UIF ndi tshi shumiswa tshine tsha thusa, u thusa vha shumi vha ne vhavha vha khou balelwa u shuma nga mulandu wa mafhungo o fhambanaho. Musi muthu a kho u shuma u bviselwa tshelede yo imaho ngauri u isa kha tshetshi tshiimiswa khathihi na mutholi nae u a bvisa masheleni o imaho ngao musi muthu a khou balelwa u shuma nga mulandu wa u lwala kana o ḓi hwala a tshi khou tea u yo u beba uya kona uri a kone u fhiwa masheleni o imaho ngauri u thusa.

Ehe, ṋne ndi tenda kha uri tshi afarea ngauri tshelede ine yavha i khou bvisiwa ai ngo tou ḓala. Ri tshi sedza na masheleni ane wa a wana nga murahu ha musi wo weliwa tshi a kona u swike le liwa nga nnyi na nnyi nahone ndi kho vhona a fha shangoni ḽa hashu vhathu vhanzhi vha tshi kho kona u tshi swikelela a thi athu upfa muthu ane a khou baleliwa.

Ndi vhona uri ndi zwa ndeme ngauri iyo tshelede iya thusa kha uri vhathu vha kone u tshila musi vha tshi khou balelwa uya mishumoni nga mulandu wa malwadze kana u fhela ha mushumo kana uyo beba. Iyo tshelede i ḓisa tshanduko khulu ngauri vhutshilo vhuya kono uya phanḓa namusi muthu a khou balelwa u shuma. Zwi dovha zwa hafhu zwa ḓisa uri muthu uya kona u vhofholowa sa izwi a tshi zwiḓivha na zwauri huna masheleni ane a ḓo a wana u ṱhogomela muṱa wawe.

Musi muthu a khou ita khumbelo ya shandukisa masheleni awe u a tea u ita tsedzuluso uri rate dza u shandukisa dzo ima nga nḓila ḓe uri a kone u pfesesa zwauri u ḓo wana magavhelo o imaho ngauri na uri ahuna na zwiṅwe zwine ado tea u badela tshiṅwe hafhu uya tea u sedzulusa uri huḓo toḓea ma bambiri a fhio na uri u na nḓivho ya fusha naa zwi tshi ḓa kha u shandukisa masheleni.

Prime interest ndi tshelede ine vha badela musi a tshi khou hadzimisa kana vha khou ita khumbelo ya masheleni kha dzi bannga. Prime interest rate arali ya gonya zwi ita uri na interest rate ya khadzimiso ya tshelede yavho i gonye arali ya nayo iya tsa tshiṅwe hafhu kha tshelede ine vha tea u badela nga ṅwedzi nga ṅwedzi arali prime interest rate ya gonya zwi ita uri na tshelede ine vha ḓovha vha khou i badela murahu ye vha hadzima na yo iya gonya.

Ehe, ṋne ndi nga i themendela ngauri vhutshilo ha maḓuvha ano ahuna ono vhu ḓivha, ahuna ano ḓivha uri ḽa matshelo ḽo mu farela zwifhio nahone tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga itea ndi zwavhuḓi uri muthu a dzule o ḓi lugisela uri musi wa khombo u tshi swika huvhe masheleni ane a nga kona u thusa sa izwi ri tshi zwiḓivha uri zwithu zwi vho ḓura maḓuvhano ndi khwiṋe u ita oma .

Ehe, ṋne ndi vhona vhubindudzi ha mavu vhu tshikona u ḓisa masheleni avhuḓi kha mubindudzi ngauri musi vhathu vha tshi khou dzula kha mavu aye vha ya vhavha khou badela tshelede nga ṅwedzi nga ṅwedzi izwo zwi ita uri muṋe wa mavu a wane tshelede ine ya ḓovha i tshi khou dzhena, ine ya ḓo thusa kha u ṱhogomela etsho tshifhaṱo na ene muṋe tshiṅwe hafhu mavu a kona uri value yayo i gonye musi tshifhinga tshi tshi khouya ezwo zwi ḓo ita uri dende ine ya dovha tshi khou dzhena masheleni ane muṋe wa mavu a awana a vhe manzhi.

Mbuyelo yo dzudzanyeaho ndi mbuelo ine masheleni a hone arali wo a vhea u wana masheleni haneo we a a vhea avha a songo fhungudziwa kana a songo engedziwa, zwi tshi ḓa kha mvelele yo shandukaho u wana uri arali wo vhea masheleni o imaho ngauri tshiṅwe tshifhinga u tshi ya u wana o no ima nga nḓila ine ya vho ri o no vhesa manzhi ngauri hu vha hu na dzi interest dzine dzo no itea ezwo zwi ita uri tshelede yau u i wane yo vhala.

Ee, nṋe ndi vhona unga zwi nga vhaisa vhushaka hanga na bannga tshifhingani tshiḓaho ngauri bannga i ngasi kone uri i nthembe ngauri ndi nga kona u vhea masheleni kana ndi nga kona uri akhanthu yanga i dzule tshifhinga tshilapfhu navho, vha ngari vho mpha masheleni nṋe nda fhedza ndi kho humisa akhanthu yanga ndi sathu a humisa oṱhe izwo zwi ita uri na musi ndi tshi ṱoda thuso khavho vha timetime.

Muthu ane a nga vhuyelwa vhukuma nga khethopulani ya vhuongelo ndi muthu wa muhoṱa muthu ane a dzulela u lwala izwi zwi nga mu thusa uri na musi a tshi kho lwala a si na masheleni a nga kona uri a ye a dzule vhuangaloni a dovhe hafhu a lafhiwe a songo bvisa masheleni nga tshifhinga itsho, zwi ḓo dovha zwa thusa uri a wane na mishonga yoṱhe ine ya ḓo kona u mu thusa uri mutakalo wawe u vhuyelele ngonani.

Zwipikwa zwine nda nga zwi shumisa tshifhinga tshilapfhu nga u dzudzanya u shumisa akhanthu ya debosithi ndi u badela tshikolo tsha ṅwana eyo akhanthu i nga thusa uri ndi vhulunge masheleni ane nda ḓo a shumisa musi ṅwana a tshi ṱoḓa u ya yunivesithi, tshiṅwe hafhu anga dovha athusa musi ndi tshi kho ṱoḓa masheleni a u fhaṱa ndi a kona u vhulunga masheleni manzhi nahone musi ndi tshi ṱoḓa u fhaṱa ndi ḓo ḓi toya nda a bvisa.

Mbadelo dza bannga dzo dzumbamaho zwi fhungudza tshelede ye wa i vhulunga yoṱhe ngauri u wana uri hu vha na dzi mbadelo dzine dza soko ṱusiwa u sa zwi ḓivhi iwe u na masheleni o imaho nga uri mara u tshi ya u wana o no fhungudeaya izwo zwi ita uri masheleni we a a dzudzanyela a fhedze a si tsha lingana.

Nyimele ya u vula dibosithi yo dzudzanywaho yo thusa muthu uri a swikelele masheleni a u fhaṱa izwo zwo thusa uri nnḓu ya hone i sa lenge zwithu zwoṱhe zwo kona u rengiwa nga tshifhinga, mufhaṱi o kona u badeliwa nga tshifhinga ngauri masheleni o vha a hone o vha tshi toya a tshi to ṱumbuliwa ngei banngani uri a shumisiwe.

Ee, nṋe ndi vhona uyu u muhumbulo wavhuḓi ngauri tshelede ya yunivesithi ndi tshelede yo ḓalaho vhukuma a si tshelede ine wa nga kona u i bvisa nga khathihi zwino u tshi kho i vhulunga banngani nṋe ndi vhona zwo tsireledzea vhukuma, nahone zwi thusa kha uri musi i tshi ṱoḓea i ḓo wanala. Tshiṅwe hafhu bannga ndi zwiimiswa zwine zwo tsireledzea ende zwi a kona u vhulunga masheleni awu a sa kone u tswiwa.

Zwi thusa kha uri na nṋe ndi a pfha ndo vhofholowa uri hu na vhathu vhanzhi vhane vho no ya vha wana thuso haningei lune na musi nṋe ndi tshi ya ndi ya ndi na fhulufhelo ḽoṱhe ḽa uri na nṋe ndi ḓo kona u wana thuso ya zwine nda kho ṱoḓa zwone, tshiṅwe hafhu khammphani ine ya ḓivhiwa ndi yone ya vhuḓi uri na musi wa khombo u ya kona u ḓivha na zwori u ya u lilela gai.

Ee nṋe ndi vhona uri iya thusa vhathu u langa tshelede yavho khwine ngauri, eyo tshelede musi i kha mobaiḽi mani i ya kona u dzula hanefhaḽa i sa kho shumisiwa, ngeno arali wo i fara nga tshanḓa uya soko mangala wo soko renga na zwithu zwine a u kho zwi ṱoḓa.

Yovha i tshi nga thusa uri i vhone uri miṱa mizhi i na zwiḽiwa misi yoṱhe, yovha i tshi ḓo ita uri vha kone u renga zwiḽiwa nahone vha sa fe nga nḓala. Tshiṅwe hafhu yovha itshi nga shumiswa sa thulusi ya uri hu vhonale uri muṱani uyo hukho bveleliwa.

Ndi hezwi zwa uri musi tshelede i banngani uya wana uri huna dzi tshadzhi kana hu na mbadelo dzine dzi a bvisiwa zwa bva. Tsumbo musi u tshi bvisa tshelede kha ATM huna tshelede ine vha dzhia ine yavha service fee, ine ivha i songo katelwa kha eyo tshelede zwi amba uri arali u tshi kho bvisa tshelede yo imaho nga uri u tea u zwiḓivha uri hu na iṅwe ine ya ḓo ṱusiwa.

U badela ḽouno nga u ṱavhanya zwi thusa uri ndi a kona u saver kha dzi interest dzine dzo vha dzi tshi nga ḓa arali nda vha ndo dzhia tshifhinga. Tshiṅwe hafhu ndi a kona uri ndi kone u shumisa tshelede ine nda ḓo vha ndi khou i wana kha zwiṅwe zwithu sa izwi ndi tshi ḓo vha ndi si tshena mutsiko wa badela ḽounu.

Akhaunthu ya bannga ndi fhethu hune ra vhea hone tshelede kana ra vhulunga tshelede u itela uri ri sa dzule ro i fara nga tshanḓa. Afho ndi hune ahuna uri ndi nga kona u sokou ya nda i dzhia tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe ndi tea u to shumisa garaṱa uri ndi kone uya u i dzhia.

Tshithu tshine tsha nga itiwa u leludza u vula akhaunthu, ndi uri musi u tshi yo vula akhaunthu vhasa ṱoḓe zwithu zwinzhi zwinzhi. Musi utshi yo vula akhaunthu kanzhi hu ṱoḓea basa, proof of residence na zwiṅwe zwithu zwinzhi, arali vho to ṱoḓa basa fhedzi zwi a leluwa, ngori tshiṅwe tshifhinga u vha u si nayo proof of residence u tea u gidima gidima u tshi i ṱoḓa.

Zwi nga ita uri ndi pfe uri ndi nga i dzhia ngauri ndi vha ndo fhiwa tshifhinga tshilapfu tsha uri ndi nga vhudzisa ndi nga vhuisa tshelede iyo. Ezwo zwi a nṱuṱuwedza uri ndi nambe ndi dzhie nga u ṱavhanya.

Vha tea u bvisela khagala uri eyo loan interest dza hone ndi vhugai, nahone mafheleledzoni ndi ḓo fhedza ndo bvisa tshelede ine yavha vhugai yo ṱangana na heneyo ine nda ḓo vha ndo i hadzima, uri ndi kone u ḓivha uri edzo interest ndi dzavhuḓi kana a si dza vhuḓi na.

Nyeletshedzo ine nda nga ṋetshedza khonani yanga ndi uri kha dzhie ḽounu ine a ḓo kona u i badela nga tshifhinga tshiṱuku, ṅwaha u songo fhela a sathu fhedza u badela ngauri arali a vha a khou badela miṅwaha i khou sokou ya i khou sokou ya zwi amba uri u ḓovha a kho to shumela u badela ḽounu. Zwezwo zwi ḓo muthivhela uri a kone u bvela phanḓa na u ita zwiṅwe zwithu zwo no nga u fhaṱa kana u renga tshiṅwe tshithu tshine a khou tshi ṱoḓa.

Tshiṅwe tshithu tsho leluwaho tshine vha ḓo vha vhudza musi zwi tshi ḓa kha mobile mani ndi uri, iya leludza zwi tshi ḓa kha uri u kone u fha kana u transferela vhathu vha re kule tshelede. Zwi bvisa mutsiko wa uri tshelede i ḓo swikisa hani kha vhathu vha re kule nahone arali i khou ṱoḓiwa lwa tshihaḓu iya ṱavhanya ya wanala.